Inkxasomali karhulumente iyasilungela ukuba sikwazi ukuthenga izifuno, sikwazi ukuthenga ii-tools, gxebe mandithi izipeyidi, imihlakulo neeharaka zokusebenza, sikwazi nokuba xa kukho abantu sibaqashile, sikwazi ukuba sibanike i-salary, gxebe mandithi umrholo.

Inyama ukuze ndigcine ingaboli ndenza, ndiyaqinisekisa ukuba ndiyayihlamba kwaye ndiyifake eplastikini oklini, ndiyifake kwifriza, ifriji ukutsho. Ukuba ngaba andinayo ifriji ndiye ndiyifake kwiviniga nezipayisi ezinetyiwa then ndiyixhome phezulu, ze ikwazi ukuhlala ixesha elide ingaboli.

Xa imvula inqabile, ukuba umntu uyakwazi ukuthenga amatanki ukuze akwazi ukugalela amanzi ematankini xa imvula inqabile ngokuba kaloku izityalo zidinga amanzi kakhulu. Mna uyakwazi nokuba uye kwarhulumente okanye mandithi kwamasipala ubacela into yoba bazokugcwalisela amanzi kumatanki akho.

Iimbotyi ukuze zihlale zingaboli uzigcina zisendaweni eyomileyo kwaye zingafumi zingabi nalo kuchatha lwadasti okanye amanzi, kulapho ziye zihlale khona zingaboli ixesha elide.

Kubaluleke kakhulu ukuqalisa ukulima ngaphambi kokuba iimvula zehlobo ziqale, ukuze ukwazi ukulungisa umhlaba wakho, ugalele iifethelayiza zakho ulungise umhlaba ususe nee-weeds. Emveni koko ze ulime, maze zithi xa ziqala iimvula zehlobo zikwazi ukunkcenkceshela izityalo zakho.

Kwindlela yangoku yokusebenzisa iirobhothi namatshini iyakhawulezisa, ifana ne-production iyakhawuleza kwaye izivuno eziqokelelwayo ziba ninzi kunoba uqeshe abantu abaninzi kwaye i-production ingabi ninzi kwangethuba. Kwaye nemali oyisebenzisayo ayibi ninzi kakhulu ngoba kaloku iimatshini, oomatshini aba basebenza ioyile mhlawumbi ipetroli, gxebe, i-fuel. Abantu bona aba baninzi funeka ubasebenzisile kwaye funeka ubanike imirholo.

Ndiqaphele into yokubana isiqhamo sam okanye isivuno sam esingekho semgangathweni ndingasixubi ngenxa yokuba siyakwazi ukuchaphazela esi sihle isivuno, xa sisichaphazela ke into izawudala into yokuba kwa esi sihle sibune.

Mna ndingavuya abantu banikwe imihlaba kwaye banikwe neemali kodwa imali ingabikho ninzi kakhulu ukodlula umhlaba ngoba kaloku abantu abaninzi bayayithatha laa mali bayisebenzise, bangayisebenzisi kwindlela, ngendlela elungileyo okanye kwezi zinto ebekufanele uba bayisebenzisa kuyo ezifana nokuthenga izinto zokulima nokuphuhlisa ulimo.

Kule fama yam ndithengisa isipinatshi, amakhaphetshu, ndithengisa imifino yekhaya, ndithengisa iikherotsi, iitapile kunye neebhitruthi. Zizo ezihamba phambili especially kweli xesha enyakeni lobusika, kulapho abantu abaninzi baye bazokuthenga befuna ukwenza isuphu.

Ukuqale ujonge imeko yomhlaba wakho ibaluleke kakhulu ukuze ufumane iziqhamo nezilimo ezintle ezisemgangathweni ophezulu.

Abasebenzi basefama kunyanzelekile behlele eendaweni ezicocekileyo neendaweni ezi-comfortable ngoba kaloku xa umntu okusebenzelayo engahlelanga kakuhle akawenzi kakuhle umsebenzi, akawenzi umsebenzi ngentliziyo yakhe yonke iphelele. Kubalulekile ke ngoku uqinisekise into yokuba, abantu bakho abahlala efama bahlala ngendlela entle kwaye bonwabile,

Kubaluleke kakhulu ukuhlalutya uhlohliso ngoba kulapho uzawuyiqonda khona into yokubana izilimo zakho zihamba kanjani ngonyaka nonyaka.

Ayindonwabisi into yokuthathwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo ngokuba kaloku lo mhlaba lo ngumhlaba wookhokho.

Andinayo impendulo.

Singabasebenzi basefama singathanda ukufumana indawo efudumeleyo yokuhlala kwaye nokutya, ii-lunch breaks ezoneleyo kwaye nokuphumla with intervals.

Amakhosikazi adlala indima enkulu ngoba nawo ayakwazi ukusebenza kwaye basebenza ngokuzikhandla.

Ukunqaba kwemvula lunegalelo elibi kwimfuyo nakwizityalo ngoba imfuyo ayifumani ingca eyaneleyo kwangexesha ingca ayikhuli kwaye namanzi okusela awufumani ngendlela.

Kubaluleke kakhulu ukuya eyunivesithi ngokuba uyafunda kakhulu kwezolimo, imfuyo kunye neziqhamo, ufunda kakhulu kwangezifo eziye zihlasele. Ufunda kakhulu nge-weeds nangomhlaba uba funeka ube njani ukuze ukwazi ukulima, ufunda lukhulu.

Ingeniso yokuthengisa ijemu ingaphezulu kunokweepesika and kwaye iyanyuka ixabiso ngokuba kaloku le jemu lena ixabiso layo lingaphezulu kwaye iyathandeka kakhulu eluntwini.

Abantu abafanele ukufumana inkxaso ngabantu abatsha, abantu abonakalisa benaso isakhono okanye befuna ufunda ngezolimo nemfuyo, abantu abakwaziyo ukuphatha imali siye, sawujonga ne-background nekhredithi yabo uba injani na.

Kunceda kakhulu ngoba uyakwazi ukuzithengisela abantu abathanda ukubhaka ngokuba xa zomisiwe ziyakwazi ukuba nefleyiva.

Imfuyo efumanekayo ziinkomo, iibhokhwe zizo ezinobisi olufaneleyo.

Into eyokuqala ozayidinga phezu kophahla yinethi egreen ozawukwazi ukwenza i-green house nalapho izawubangela uba ilanga lingatshisi izityalo zakho. Then ube nomhlaba owufake ifethilayiza, umhlaba ozawuba healthy enough into yokubana ukwazi ukulima kuwo. Then uzawudinga amanzi, amanzi lawo ngala uza kunkcenkceshela ngawo kwaye ke funeka lo mhlaba lona umane uwujonga uwugada, ujonge nezinambuzane ezityebisa umhlaba, iinto ezifana namasongololo kanje.

Ukuba ngumfuyi weenyosi kubaluleke kakhulu ngoba kaloku uzawufumana ubusi, ubusi olo uyakwazi ukulithengisa ebantwini abanee-bakery, abantu ababhakayo, uyakwazi ukuwuthengisa abantu abenza iikeyiki, uyakwazi uthengisa ezivenkileni ukwenza amachiza, uyakwazi uwuthengisa na kwiivenkile ii-supermarket for abantu abasebenzisa abafaka emayezeni kuba ubusi lusetyenziswa kwiinto ezininzi, lubalulekile kwaye lu-healthy.

Imo yezulu, imo yezulu ichaphazela kakhulu uguquguquko lwemo yezulu ichaphazela kakhulu intswelangqesho ngokuba kaloku xa kungekho mvula eyaneleyo, izityalo ziyabuna kwaye azikhuli kakuhle, loo nto ke ebangela uba abantu bangaqeshwa ngokwaneleyo ezifama. Abantu xa bengaqeshwayo, iyanyuka ke ngoku ireythi ye-unemployment okanye intswelangqesho apha eMzantsi Afrika.